Ku nga ha va YouTube gaming, Facebook gaming na TikTok life.

Hi ku ti oloveta hi ku landzelelana ni ku kongomisa eka ntlangu na vuswikoti byo karhi byo fana na ku kongomisa kumbe maqhinga.

Ina eSports yi nga ha rhurhela mitlangu leyikulu leyi fanaka na bolo ya milenge, naswona se ya khoma hi ku ya hi vayingiseri vutshila bya xiphurofexinali na vuvekisi hambileswi xikalo xa ha kalaka naswona xi nga si tiviwaka hinkwako kufana na mitlangu ya ndhavuko.

A ndzi ta sungula hi ku vulavula ni ntlawa wa vaseketeli wa ntlangu kumbe vafambisi va ntlangu. Ndzi nyikela vumbhoni byo kombisa ku pfumala nandzu ka mina, byo tani hi swifaniso swa le xikirini, ti-record ta ntlangu kumbe switatimende swa timbhoni ndzi tlhela ndzi kombela leswaku va lavisisa ni ku lulamisa mhaka leyi.

Vaendli va ntlangu va fanele ku hatlisa va amukela no lavisisa mhaka leyi va vulavurisana erivaleni na vatlangi, va humesa pheji kumbe update, na ku lulamisa ku tirhisiwa na ku lulamisa hi ku lulama ka vatlangi lava khumbekeke.

Sizo eka makete ku tiyisisa xilaveko xa xiendli kumbe vukorhokeri bya wena, kutani u tumbuluxa modele wa bindzu lowu nga erivaleni na ku aka brand yo tiya leyi nga na vutivi byo hlawuleka.

Kongomisa eka ku tshama u ri na ku navela na nsusumeto, ku veka tipikani na tipulani leti nga erivaleni, ku tumbuluxa xiringanyeto xa nkoka xo hlawuleka, ku ya emahlweni u dyondza na ku antswisa, ku lawula timali hi ndlela leyinene, ku aka netiweke leyi seketelaka.

Eka mitlangu ringeta Twitch kumbe YouTube, ku engetela kwalano tipulatifomo to fana na Patreon, na Fifa ti nyika swivandlanene swa ntirho wo tiyimela, ku xavisiwa ka vuxaka na swilo leswi simekeke eka ntirho.

Ku koka rinoko ra vanhu eka bindzu ra wena ra inthanete, hluvukisa vukona byo tiya bya inthanete hi ku tirhisa webusayiti ya xiphurofexinali na ku nghenelela eka swihangalasamahungu swa le ka social media. Humelerisa swilo swa xiyimo xa le henhla, antswisa eka SEO, aka nxaxamelo wa emeyili, tirhisana tirhisana na vahlohloteri, tirhisa swinavetiso leswi hakeriwaka, nghenelela na vayingiseri va wena. Ku nyika swihlohloteri na ku ya emahlweni u kombisa na ku lulamisa tindlela ta wena ku antswisa ku vonaka na ku kurisa bindzu ra wena.

Nelisa a nga lavisisa tindlela to hambana to xavisa kufana na tindhawu ta vuxavisi bya le ka inthanete, swihangalasamahungu swa le ka inthanete na E-commerce ka Facebook. U fanele ku hluvukisa vutivi bya brand lebyi tiyeke, ku tumbuluxa switirhisiwa swo hlawuleka swa xiyimo xa le henhla, ku xavisa hi ku phikizana, ku tirhisa tindlela to xavisa leti tirhaka kufana na swihangalasamahungu swa le ka social media na vuxavisi bya swi swilo leswi nga endzeni na ku ya emahlweni a kambela na ku lulamisa tindlela ta yena ta bindzu, ku antswisa ku xavisa na ku kula.

Ku kurisa bindzu ra yena ra tikhekhe Suzan a nga tumbuluxa webusayiti ya xiphurofexinali a tirhisa vuxavisi bya swihangalasamahungu swa le ka social media, na ku xaxametela bindzu ra yena eka ti direct-ara ta inthanete. A nga tlhela a kongomisa eka ku xavisiwa ka laha kaya hi ku tirhisa ku rhumeriwa hi nomu, ku endla vuxaka na ku nyika swiyenge swa mahala swo nantswo na ku kongomisa eka nhlayo yo karhi ya vaaki swi nga n'wi pfuna ku humelela, ku engetela kwalaho ku tirhisana na mabindzu man'wani ku rhurhela titlilasi to baka ku antswisa ku baka na ku nyika tindlela to hakela leti cincacincaka swi nga ya emahlweni swi hlohlotelo ku kula na ku eneriseka ka vaxavi.

Loko u ri eka inthanete u fanele ku languta makhombo man'wana lamakulu ku fana na ku yiva vuxokoxoko, vukanganyisi bya vuxisi na ku xanisiwa hi khompyuta loko u nga ri na vuxiyaxiya munhu a nga yiva info ya wena ya munhu hi xiyexe a humesa akhawunti ya wena ya le bangi kumbe a thyakisa ndhuma ya wena.

Ina ndzi nga va pfumelela hikuva ku endla vanghana eka inthanete swi nga va nyika nsirhelelo lowu va wu lavaka leswaku va titshemba ni ku vulavula ni vanhu lavantshwa vana lava lwisanaka ni mabulo ya la va langutane hi mahlo va kota ku ti nyika nkarhi wa vona va vulavurisana ku nga ri na munhu loyi a tlulaka a va kavanyeta.

Seta vulawuri bya vatswari, tirhisa swiyimo swa console kumbe swa tipulatifomo leswi akiweke endzeni ku hunguta ku fikelela ka swilo leswi wupfeke hlayisa tihlo eka leswaku va tirhisana na mani. Va dyondzisi hi ta vuhlayiseki bya xihundla ku xanisiwa hi khomphyuta ni khombo ra munhu loyi u nga va tiviki hlawula mitlangu leyi ringaniweke leyi faneleke malembe ya vona, veka swipimelo swa nkarhi ku tiyisisa ku ringanisela, hlawula tipulatifomo leti nga na swilo leswi tiyeke swa vuhlayiseki hi ku teka magoza lawa u nga pfuneta ku tumbuluxa ntokoto lowu hlayisekeke wa mitlangu ya le ka inthanete eka vana va wena.

U nga ha vula swin'wana swo fana na leswi ndza swi tiva leswaku wa swi tsakela ku tlanga mitlangu kambe a swi na rihanyo ku tlanga nkarhi hinkwawo byongo na miri wa wena swi lava ku wisa leswaku swi ta tshama swi ri fresh swi karhi swi focus-ile nkarhi wo tala wa xikirini wu nga endla leswaku u titwa u karhele u hlundzukile naswona u khumba vurhongo bya wena.

Vakokwana va hina a va tolovela ku avelana na hina switori swa khale hikokwalaho ka swivangelo swo tala a va lava ku hundzisela mindhavuko, mpimanyeto ni matimu switori a swi hundzisela marungula ya mahanyelo vutlhari na vutshila bya vutomi switori swi khomile miehleketo ya hina swi pfuxa vutumbuluxi na ku lava ku ti tiva ku avelana ka switori swi tiyisisa vuxaka bya ndyangu na ntumbuluxo miehleketo leyi nga heriki vakulukumba a va avelana mintokoto ya vona a va yi kongomisa eka mintlhontlho ya vutomi switori leswi pfunetile ku vumba vumunhu bya hina mimpimanyeto na ku twisisa ka hina kambe hi misava.

Vana ku yimbelela tinsimu leti dyondzisiwaka hi vatswari na vakulukumba a ku ri ndlela ya nkoka yo hundzisela tidyondzo ta vutomi, ndzhaka ya ndhavuko na mimpimanyeto yo fana na xichavo hambileswi ku nga ntiyiso leswaku mikhuva leyi wu hungutekini eminkarhini ya manguva lawa hi ku tlakuka ka thekinoloji na swihangalasamahungu swa le ka social media vuhungasi bya vana na dyondzo swi hundzuke swa ximfumo leswi nga ha siyaka ndhawu yitsongo eka maendlelo ya ndhavuko yo fana na ku yimbelela tinsimu vatswari va manguva lawa va nga ha rhangisa tindlela tin'wana to dyondzisa xichavo ku fana na ku burisana hi ku kongoma ku tikela swikombiso kumbe migingiriko leyi heleleke.